Metseng re ka nna ra se kgothalle ho qala le ho hodisa dihlopha tsa banana ka mabaka a latelang. Lebaka la pele, e le kemoelo e tlase setjhabeng hobane batho ba bang ba ntse ba dumela hore banana ha ba lokela ho etela pele kapa ho kenella diketsahalo tse itseng. Ya bobedi, ke ho hahella ha ditshebeletso le tshehetso, ho kaba le ho hloka mafelo, dithuto kapa batataisi ba ka thusang banana ho hola ka nepo dihlopheng.

Re ka ipolella hore re tla etsa boikwetliso bo itseng kamehla le kamehla hore re be hantle mmeleng, rele babedi kapa re tla ya gym-ing ho tla tswa feela.

Moedi wa lerato la sebapadi o fella moo motho a sa hlolweng a tseba phapang pakeng tsa bophelo ba sebele le papadi. Ha motho a se a qeta ho ikamahanya haholo le sebapadi. Ho fihla moo a ipitsang ka lebitso la , kapa a re ngodisetsa ngwana ka lona. Ho ka bontsha hore o fetisitse moedi wa maikutlo o tlwalehileng mme jwale e se e ama boitshwaro le diphetho tsa bophelo ba sebele.

Dintlha di tharo tabeng tsa boitlhwekiso ba mmele, ya pele e leng boitlhopo, moo e leng hore o hlapa ka mehla, ho hlwekisa meno le ho apara diaparo tse hlwekileng. E nngwe ke ho itlhatswa moo e leng hore o kuta moriri ho sebediswa deodorant-e le ho hlwekisa manala. E nngwe ke boitlhokomelo ha o ntse o le di-period-ong ntlheng ya banana. Mo eleng hore ho fetolwa pad-tse kapa tempon-o ka nako le ho hlwekisa hantle nakong eo.

Ngwanaka ha kene kele motjha. Ke ne ke le karolo ya sehlopha sa dikgang, e leng debate team. Seo se ile sa nthusa haholo ho ithuta ho bua ka sebete, ho mamela ba bang, le ho nahanela pele. Ke bua ka hore re ne re buisana ka ditaba tsa bohlokwa, re itlwaetsa ho etsa dipatlisiso le ho sireletsa mehopolo ya rona. Ke ne ke ithuta hore ho sa tsotelle hore na maikutlo a hao ke afe, o lokela ho wa hlalosetsa ka tlhompho le bopaki. Ke batla le wena o ithute ho ikenya dikarolong tse jwalo, hobane di ka aha di ka o aha hore o be le boitshepo le bokgoni ba ho buisana hantle le .

Ke nahana hore ke di-game tse leng hore ha di ya lokela ho bapalwa ka pela bana, ebile ha di ya tlameha ho ba ka pela mahlo a bana, hobane di ba ruta, kapa di ba kenya dikelello tse leng hore ha di ya loka ebile ha di senya le menahano ya bona.

Motho ya ratang ho nka karolo papading ya maemo a hodimo, jwalo ka mabelo a dikoloi, a ka nka mehato ena ho sebetsana le ditjeho tsa ho ikwetlisa. Ntho ya pele a ka e etsang, ke ho batla tshehetso kapa bafani ba ditjhelete e leng sponsorship, moo e leng hore o tla etsa ya proposal e hlalosang bokgoni ba hae le dipheo tsa hae. A ise di-company tse ka thabelang ho bapatsa ka lebitso la tsona. Ya bobedi ke ho kenya letsoho dipapading tse nyane le pele, moo eleng hore ho qala ka dihlopha tse nyane kapa dipapadi tsa setjhaba, moo e leng hore o ka fokotsa ditjeho ha ntse a haha lebitso la boiphihlelo.

Ngwana ka ho ikwetlisa ho bohlokwa, hobane ho matlafatsa mmele, kelello, le botho ba hao. Ha ho kwetla le bana ba bang, o tla ithuta ho sebetsa le batho, o ithuta teamwork-e, mamela le ho thusa ba bang. E nngwe o tla ithutang yona, ke ho ithuta ho mamella le ho se fele pelo, ha o lahlehelwa kapa ho sa tsamaye hantle, tla ithuta ho leka hape le ho ba le sebete.

Motjha ya nkang karolo dipapading, o ba le mmele o phetseng hantle, boitshepo le bokgoni ba ho sebetsa le ba bang. Ya sa nkeng karolo hangata, o ka hloka botsitso ba mmele le kelello. Ka hona ya nkang karolo, ke yena ya tla tshwara pele tsebo ya hae ya bophelo ka tsela e nepahetseng.

Ho ba le dikamano le dibapadi mmoho le wena, ho thusa ka tshebetso ya sehloho, tshehetso ya maikutlo le ho ithuta ho tshepana. Ha nako e fihla ya hore o fetole setjhaba, kapa sehlopha, o lokela ho ba le tlhompho ho leboha basebetsi le dibapadi ka nako eo le arolelaneng. E be o tloha ka botshepehi le serithi.

Tjhe, bana ba sejwalejwale ha ba rate dipapadi, hobane bongata ba bona ha o ka feta bo seterateng, o tla fumana e le hore ba etsa dintho tse tswileng tseleng jwalo ka ho nwa majwala kapa ho tsuba dithithifatse.

Mokgotsi wa ka , maobane ke ne ke batla ho shebella episode ya ka ya power, jwale ka maswabi ntate wa ka o na a batla ho shebella bolo hobane ne di kena ka nako e tshwanang. Bosiu ba ka ba senyeha moo, moo e leng hore hee, ke tlameha ke shebelle bolo le ntate wa ka, hobane ke sena bo ke se na kgetho ka ba ka tsamaya ke lo robala.

Ke tla ba eletsa hore ba ikwetlisa le bona, hobane ho ikwetlisa e na le dintho tse ngata tse leng hore di ntle ka tsona. Moo e leng hore re thusa hore boko ba hao bo sebetse hantle. O etsa hore o ikutlwe o le hantle moyeng le mmele wa hao, o tla shebahala o le hantle.

Mookamedi, moo ke dulang teng, ho na le mo re ikwetlisang teng, feela hee bothata ba o ke hore, ho wa pataliwa moo. Mme ha wa tlameha ho ba tjena, hobane ho ikwetlisa ha ya tlameha ho ba ntho e leng hore e thata moo e leng hore batho ba tlameha ba patale. Ke mokgo na ba bangata ba sa kwetlileng hobane ha ba kgone hore ba patale ditjhelete tseo tse ngata. Jwale ke ne ke kopa hore le etse bonnete ba hore le fana ka moo e leng hore re ka ikwetlisa re sa patale.